Mokgotsi ke win-nne tjhelete eo ka Moqebelo ka ho betjha sehlopha seo ke se ratang. Ke sebedisitse mekgwa e bonolo ho hlahloba form ya bona. Ha o batla, nka o bontsha hore o win-ne le wena.

Ke bone hore ha hona motho ya rekisang di-snacks kapa dinwamaphodi, ha re shebella cricket. Ha nka qala ka five hundred ho reka di-popcorn, di-crisps le dinwamaphodi, nka etsa tjhelete hobane batho ba bangata ba hloka dijo tse potlakang moo.

Dipapadi di matlafatsa mmele, di ntlafatsa kelello, di ruta tshebedisano mmoho le boitelo. Di thusa le ho qoba ditlwaelo tse kotsi le ho aha boitshepo.

Re tlameha ho tshehetsa dihlopha tsa basadi ka tjhelete, metjha ya phatlalatso le menyetla e lekaneng ho tloha dipapading tsa bana, ho isa boemong ba naha.

Mathata ke ho haella ha ba reki le sebaka sa ho rekisa. Ba ka atleha ka ho paka meroho hantle, ho e rekisa haufi le batho ba bangata le ho ikopanya le mmaraka kapa cooperative.

Ke ka re o atleha ha o sebetsa ka thata, o ithuta kamehla, o ikemiseditse, mme o sa nyahame mathateng. Tseba bophelo, hlompha batho, mme kopa thuso ha o hloka.

Ee, madaese a ka fetolwa papadi e hlophisitsweng ka melao e tiileng, license le thuto. Mmuso o ka thusa ho etsa hore ebe papadi e dumellwang ebile e senye.

Dipapadi tse ngata tse kang basket ball, netball, tennis, volleyball, le di teng. Tsebo le boitelo di matlafala ka tsona, hape di thusa bophelo bo botle le tshebedisano.

Ho ruta ho sesa dikolong le di community-ing, ho fana ka dithupelo tsa mahala le ho tshehetsa dipapadi tsa ho sesa, ho tla ho hohela batho ba bangata Afrika Borwa.

Re lokela ho fa bana dipapadi tse monate kantle, ho beha meedi ya di-phone le ho ba tshehetsa ho fumana boithabiso bo fapaneng.

Batswadi ba lokela ho kenya bana dibakeng tsa ho ikwetlisa ka ho bapala le bona, le ho ba kgothalletsa ka meputso e melemo ya bophelo bo botle.

Tsebo ya ho sebetsa ka sehlopha e bohlokwa haholo, e ruta boitelo le tshehetsano. Ke lakatsa ho kenya tshebetsong ho thusa ba bang ho atleha mmoho.

Ke tseba chess, checkers le scramble. Ke matla kelellong, ke rata ho sebedisa maano, mme ke ikemiseditse ho ithuta le ho hlola tlhodisong ya matjhaba.

Dipapadi tsa basadi di tla tuma ha mmuso, dikhamphani le setjhaba di di tshehetsa ka ditjhelete, thuto le dipapatso.

Aha setswalle se matla ka ho hlompha, bua ka botshepehi, tshehetsana le ho sebetsa mmoho bakeng sa sepheo se le nngwe.

Ho tsosa tjantjello, re lokela ho rulahanya dithupelo le dipapadi, ho etsa sebaka se sireletsehileng le se monate, le ho phatlalatsa dibaka tsa ho ikwetlisa, ho kgothalletsa batho ho nka karolo.

Di-game tsa pefo dikotsi ho bana hobane di ka senya menahano, tsa ba ruta ho se utlwisisane le ho ba etsa ba fetelletse ba etsa.

Abuti ke a o rata empa ke tshwenywa ke ka moo o phelang ka teng. Ho bapala di-game ho monate empa bophelo bo bo bohlokwa hlapa, tsamaya hanyane, o itlhokomele.

Ke hobane setjhaba se santse se fa dipapadi tsa banna tlhokomelo e kgolo ho feta tsa basadi. Basadi ha ba e fumane tshehetso e lekaneng le kananelo.

Batho ba batjha ke thabile haholo, World Cup ya e-sports e ya tla itukiseng hona jwale, ikwetliseng le ipehe ka matla, ke nako ya ho ipabola.

Dipapadi tsa tlhaho ke tsa lebelo la dikepe, ho sesa, ho hula terene le ho palama dithuthuthu tsa metsi. Di kopanya boikwetliso le matla .

Ke sebedisa setswalle sena ho ithuta, ho ba betere, ho tshehetsana, le ho arolelana menyetla le ho aha marangrang a ka a katleho bophelong le dipapading.